Kuba ke abaqeshi abanintsi abazange bakhe basebenzise izithuthi zikawonkewonke. Ngoko abakwazi ukubona ukuba kuba njani ukuhamba ngesithuthi kwaye xa kuqale uqhankqalazo kuba buhlungu kanjani ukungafiki emsebenzini. Ngoku uba abaqeshi bangakhe nabo kuthi umqeshi wakho abe ingumqeshi obekhe wasisebenzisa isithuthi sikawonkewonke ingangumntu ozokwazi naye ukuyibona imeko kweli cala lakho njengamsebenzi osebenzisa isithuthi sikawonkewonke.

Abantu abaninzi basebenzisa uloliwe ukufika kwiindawo zabo zemisebenzi kwaye xa aba loliwe bengasebenzi ngoba wena uthathe ezi ntambo kuba ufuna ukuyozithengisa, yenza loo nto abantu balahlekelwe yimisebenzi. Into ethetha ukuba imizi emininzi iye izawulala ingadlanga ngento oyenzile uyazi ukuba ubungozi bayo buyintoni.

Abantu abaninzi bayazi iRobben Island njengendawo eyahlala uNelson Mandela, uTata uNelson Mandela. Ngoko ke, baye bafune ukuzibonela ukuba inkokheli enkulu kangaka eyaziwa emazweni nasemazweni kuthiwa yayihleliswe kwindawo enjani kwaye wayephila impilo enjani.

Mna into endiye ndiyenze, andithandi ukuhamba la maxesha iindlela zixakekile, zixinene kakhulu. Ngoko ndiye ndithi xa ndiza kuhamba, noba ndiya phi ndihambe ngexesha indlela ingekho ingaxinenanga okanye ingaxakekanga kakhulu. Into leyo eye ibangele ukuba ndilale imini yonke ndithi xa ndiza kuphuma ndihamba uhambo olude ndihambe nokuba xa kutshona ilanga. Ngoko ke iye ihlisa amathuba okuba ndifumane ingozi endleleni.

Abantu abanintsi endikhe ndathetha nabo bayoyika inqwelomoya ngokuba, iphezulu kwaye abanye abantu bayazoyika iinto eziphezulu. Okwesibini, izinto esizibona kumabonakude esizibukelayo ngamanye amaxesha ziyenza inqwelomoya ibe ngathi yinto embi yokuyikhwela okanye yinto eyothusayo ebantwini. Ngoko abantu abayazi ukuba inqwelomoya, kuba bebukela izinto kumabonakude, abayazi ukuba iyafana nje nemoto, nje kuba yona ke ihambela phezulu esibhakabhakeni.

Mandixolise nto zakuthi ngokuba ndiye ndanomkhwa wonganifikisi ngexesha emsebenzini. Kodwa ke mna bendiyawucela ukuba xa kuzoqhuba mna sikwazi uphuma ngexesha elingaphambilana ukuze nathi sizokhuseleka endleleni ngoba andifuni ufaka iimpilo zenu emngciphekweni.

Abantu abasebenzisa izithuthi zikawonkewonke, abaqhubi ingakumbi bayathanda ufaka iimpilo zabantu emngciphekweni ngoba indlela abaqhuba ngayo ayikho semthethweni kwaye bayathanda ukunyanzelisa ukuba abantu mababasukele endleleni. Leyo nto ke yenza ukuba ibe, kube neengozi ezininzi ezindleleni zethu ngenxa yabo.

Azikho izithuthi zasesibhedlele apho ndibuya khona ngoba ndisithi azikho nje kukuba zifika sekukade kwaye zifika ngamanye amaxesha umphefumle sowuphumile. Ngoko ke kuye kunyanzeleke ukuba ngamanye amaxesha sicele iimoto zabahlali ukuba zisihambisele izigulane. Iyenze naloo nto ke ngamanye amaxesha ukuba naxa sifika ezibhedlele ufike sebesilwa oogqirha ngokuba bekungafanelanga ukuba isigulane sahanjiswa ngemoto yasekuhlaleni, bekufanele ukuba kulindwe eyasesibhedlele, naleyo iza ukufika ngexesha lalo okanye sekumoshakele.